Go tjala diapole kgotsa dipanana go botlhokwa tota ebile go a itumedisa ka gonne ke dilo tse tshwanetseng re ne re dija kgapetsa-kgapetsa ka gonne di aga masole a mmele a rona ebile ga o di tjadile go dira gore o nne le tšone gaufinyana. O sa tlhokagale gore ka nako o di tlhokang ka yone o ye toropong kgotsa o nne le madi a go di reka.

Go tjala ditamati o tshwan'tse o reke dilo tsa teng ko dishopong tse di tshwanang jaaka di-seed tsa teng. O tshimolla ka gore o epe ko mbung sentle. O bo o di tshela mo gare ga mbu oo o skoon o na le manyoro. Mbu o na le manyoro, mmu o siameng gore o ka tjala fao. O bo o epela di-seeds tseo o di tswalela moo. O bo o tshela metsi mo godimo ga mbu o o o tjalang. O ka nna wa tlhomela tshipitshana kgotsa letlhoka la setlhare go base-a gore ke mo o tla bonang teng gore go a go gola setlhare sa gago sa ditamati.

Go ja rooibos-e go thusa ka dilo tse dintsi ebile tse di fapaneng jaaka bo mme ga e le batsetsi e ba thusa ka gore ba kgone go nna le mašwi mo matseleng. E thusa le gore batho ba se ka nna le malwetsi a mantsi-ntsi a tshwanang jaaka ka bo high blood-a. Ya ba thusa mo dilong tse di tshwanang le tseo. E thuse le gore ga e na caffeine e ntsi-ntsi e bakang malwetse a tshwanang jaaka bo high blood-a, bo sukiri.

Dingwe tsa dilo balemirui ba ba lebanang le tsone tsa rooibos ke ga ba tshwanetse ba tlhomole go tloga malomong. Mme ba ile ba rarabolla mathata a a tshwaneng le ao ka gore ba bone gore ditlhotlhwane di a tlhomola. Di a kgona go tlhomola teye e wa go tloga malomong ga a tlhagile a rooibos-e. Jalo ba ile ba bona gore go rarabolla bothata boa ke gore ba tseye, ba go tloga ba beye mo santeng gore ba kgone go kry-a rooibos e wa ka bonako ebile ka tshokanyetso. Gore ga ba batla go e siamisetsa go e isa ko mabenkeleng.

Ditsela tse dingwe ke ga o ka itirela wena ka di-fruits tsa go fapana mo lapeng. O dirisa , dibotlolo, o itirele, o kopantshe le go tlhokomela.

Ke sepinatšhe, khabetšhe

Peo ya rooibos e lemiwa mogare ga dikgwedi tsa tlhakaole le motlhapiwa. Di be di emelwa gore di gole. Gantsi di beiwa sebaka mo gare ga dikgwedi tse di mogote. Ka nako ya mogote e be e nna gore di emelwa di gole, go tshimolle ka malomo a a gola-gole e be beiwa di ome. Ga gore di a go pakiwa diarogano di isiwa kwa mabenkeleng.

Dingwe tsa maungo a tjalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke ditamati, dikhabitšhe, di-spinach-e. Di jewa thata ka gonne ke dilo tse di agang mmele.

Merogo e jewang thata ke di spinach-e e lemiwang thata ebile e jewa thata ka gonne ke mengwe ya marogo e agang mmele ya rona jaaka batho.

Dithoro le mabele di na le seabe se sentle thata mo segompieno ka re ke dilo tse di ntse di jewa jaaka dilo di thusa batho gore ba agege mmele ga ba tlhoka ba ba sa itekanelang sentle mo mmeleng ba dirisa tšone gore ba age mmele wa bone gore ba boele mo seemong.

Ga go buiwa ka wine farming go buiwa ka go tjalwa ga dipeo tse di fapafapaneng tsa diterebe tsa mmala wa go fapana le tšone. E be ere ga di godile go tseiwa diterebe tseo, go iriwa di wine ka tšone ka go fapa-fapana gwa mmala e be di beiwa di isiwa kwa mabenkeleng a fapaneng. Di wine di ya go rekisiwa.

Go tlhokagala manyoro. Go tlhokagale dipeo tsa se o batlang go se tjala. Go tlhokagala nnete ya go sireletsa tjalo ya gago. O tlhoka go nosetsa. Go tlhokagala metsi. Go tlhokagale le letsatsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata ka 'ore ke nngwe ya ditee tse di thusang go aga mmele ebile tse di senang, tse di thusang ka bokodi bo bontsi mo gare ga mmele.

Ke bokhabetšhe, bo-spinach-e, bo-lettuce. Di botlhokwa thata ka gore ke dingwe tsa dijo tse di agang mmele wa rona mo teng. Di re fa di-vitamin tsa go fapa-fapana.